Akukalungi bonyana abentwana abafunda eenkolweni bafundiswe njengendaba yokungenela iintokfela, ngebanga lokuthi kuba nomthelela omumbi khulu kibo. Bagcina sele bakhuthaza ukuthanda imali ngendlela edluleleko bangasalinganiseki, bangasabi nombono omuhle endleleni abaqala ngayo namkha ababona ngayo imali, kukulapho sele bagembula khona kuze bathole imali. Ngezinye iinkhathi kunemindeni lapho engakghoni ukunikela abentwana babo imali bonyana bakhambe bokuthenga izinto ezithileko ngesikolweni, kodwana ngebanga lokufundisa ngendaba yokungenela iintokfela kugcina sele kwenza umntwana angasafuni ukuya esikolweni anganamali. Kukulapha athoma ukusaba khona isikolo. Abanye ebanengi bagcina sele sebasilisile bakhamba bayokusebenza ngebanga lokuthi bafuna imali.

Lokha umuntu nakafuna ukufaka isibawo sokuboleka imali isikhathi eside kutlhogeka umazisakhe, kutlhogeke nobufakazi besakhiwo ndawo somuntu loyo.

Khona kuliqiniso mahlandla amanengi abantu bathathelwa iimali zabo ngebanga lokungenela iintokfela lapho bahlukanisela khona, ngakho-ke kudingeka bathathe amagadango afana njengokuthi bafake amapholisa bazibophe namkha istokfela sabo sibe ngaphasi komthetho wamapholisa. Ukuze bakghone ukubalekela iinkwelede ezingase zibe khona okungilezo ezenzeka ngamabomu namkha ezingatlhogeki. Kudingeka bona kutlhogeka bona istokfela sabo siwele ngaphasi komthetho mapholisa lapho bazibopha khona ngaphasi komthetho mapholisa nangabe omunye wabo ufumaneka bonyana akalandeli ngendlela lokho azibopha ngakhona abotjhwe, ngaleyo ndlela abantu abanengi bazokukghona ukuphepha begodu bazokubalekela ukuba neenkolodo ezinengi.

Veza umehluko phakathi kwendlela yokubulungi imali ngomaliledinini money mobile nokubulunga imali emabulungweni ngokujayelekileko.

Imali eboleka ababelethi okubuzwa yi-parent loan ihlukile khulu emalini ebolekwako mfundi okuyi-student loan ngombana i-parent loan iyenziwa bezali lapho bayenzi imali eyenza iindingo zabo njengabezali, bese i-student loan yimali ebolekelwa umntwana ofundako osele ase-University afundela amabizelo athileko. Imali leyo eyisetjenziselwa ukuthenga iimpahla isetjenziselwa kwaphela ukuthenga iincwadi, amakhomphyutha nanyana yini engase itlhogakale nakazokufunda mayelana nesikolo kwaphela.

Iintokfela ziyayisiza namkha istokfela siyawusiza umphakathi, ngebanga lokuthi kuba kulapho umphakathi uba nokubambisana khona. Ngamanyamagama ngihlathulula ukuthi istokfela sidlala indima ethileko ngezinye iinkhathi emndenini asikghoni ukuthenga ukudla okungaphezu kuka-five thousand kodwana istokfela kuba lula ngathi ukuthenga ukudla okungaphezu kwalokho, nasiba neemnyanya siyasiza ngombana sithenga ukudla esele kuwandile nokunemingcwabo nakhona kuyasiza ngokusililisa. Istokfela sidlala indima ekulu emphakathini kukulapho sibambisana khona sithenga namkha siwondle imindeni yethu ngendlela efaneleko.

Hlathulula bona umuntu wenzani nangabe ulahlekelwe likhathi lakhe lebulungelo.

Zinengi iinzuzo zokusebenzisa imali kamaliledinini money mobile ngombana nasele umaliledinini wakho alahlekile uyakghona ukubuyela esitolo uyokuthola omunye umaliledinini begodu uyakghona ukusebenzisa imali leyo ezintweni namkha uyithumele iinhlobo abangani kanye nabanye abantu ngemali kamaliledinini.

Umuntu angatholi ilwazi nge-akhawunthi lakhe ngokuthi aye e-bank asebenzise umazisi okungewakhe.

Kuqakathekile bona umuntu aqale indawo angena kiyo emkhakheni wokwakha, ngelihlo lenalidi ukwenzela bona athole ukuthi indawo leyo isemthethweni na? Ukwenzela bonyana ksasa namkha ngelinye ilanga angafumaneki sele aneenkolodo ngendawo leyo namkha athole ukuthi ufumane indawo leyo ngendlela engasisemthethweni.

Kuqakathekile bona umuntu abe ne-insurance khulukhulu lokha nasele sakanekoloyi. Intjhorensi iyasiza ngokuthi nesele ikoloyi imotjhekile uyakghona ukubuyela ekampanini yekoloyi leyo ikghone ukunikela ikoloyi enye kunokuthi ugcine sele ungasana koloyi. Ikghone ukubhadelela umonakalo wento leyo owu-itjhorensako.

I-mobile wallet yimali esebhanga okghona ukuthumela umuntu okude nawe, kungakhathaliseki ukuthi mnganakho, ziinhlobo namkha ubudlelwane bungangani kodwana yimali okghona uyithumela umuntu osele akude nawe ehlala ebhangeni okghona ukuyibulungela ngebhangeni.

Ngokuzeleko imalimboleko yimali oyiboleka ekampanini namkha ongayiboleka ebhangeni ethileko okwenzeni izinto zakho kodwana imali le nesele siyibisela namkha ibuyela emva ibuyela la ayithathe khona kungaba sekampanini namkha e-bank ibuyela sele inamakonyana phezu kwemali le oyibolekileko leyo yimalimboleko.

Umbelethi uvumeleke bona aboleke imali yokufunda namkha imali leyo evunyelwe mbelethi bona ayiboleke esikhwameni semalimboleko yokufunda yimali engaba namkha engaphezu kwamakulungwane amatjhumi namkha ingaba yimali leyo esele seyifikela amakulungwaneni wamatjhumi amahlanu amakulungwani amatjhumi amahlanu okuyi-fifty thousand.